Go na le dilo tse dintsi tse di ka dirang gore go nne thata gore motho a kgone go duela dikoloto kgwedi le kgwedi, di le mmalwa tse di tlwaelegileng ke letseno lo lo sa lekaneng, ditshenyegelo tse di sa lebelelwang le go tlhoka madi a a bolokilweng.

Fa o tlhama PIN e ntšhwa ya banka, selo sa botlhokwa se se tshwanetseng gore o sa gakologelwe ke tshireletsego. Go batla PIN e e leng motlhofo gore o e gakologelwe, le e leng thata gore ba bangwe ba e . Fano go na le dintlha dingwe tsa botlhokwa tsa go dira gore PIN ya gago e ntšhwa e sireletsege ka mo go ka kgonang ka gona. tse di bonagalang jaaka matlha a matsalo le dikgopotso tseno, ke dilo tsa ntlha tse mongwe a ka a di lekang fa nka leka go PIN ya gago go dirisa ngwaga wa gago wa matsalo letlha letsatsi la matsalo la moratiwa.

Fa o dira kopo ya karata ya credit-i gantsi o tla tlhoka go tlamela ka ditshedimosetso e le mmalwa le go fitlhelela ditlhokego dingwe tsa go tshwanelega. Dingwe tsa dilo tse di tlhokegang ke tshedimosetso ya gago ya botho, jaaka leina la botlalo, leina la gago la semolao jaaka le tlhagelela mo bosupong jwa gago, aterese ya gago ya ga jaana ya bonno. Batho bangwe ba ba rekisang ba nna ba botsa gape gore go ntse lebaka lo lo kanakang koo, nomoro ya mogala, le aterese ya email, tshedimosetso ya kgolagano ya tlhaeletsano ya ya account.

Ke akanya gore stokvel e ka thusa bašwa go ithuta ka go beeletsa le go laola madi ka go aga maitseo a tsa madi. Se se diriwa ka dikabelo tsa ka metlha. Distokvel tse dintsi di tlhoka gore maloko a ntshe ka metlha, e ka tswa e le beke le beke, beke tse pedi kgotsa kgwedi le kgwedi. Seno se thusa bašwa go nna le mekgwa e e tlhomameng ya go boloka madi le go nna le maikutlo a go mo go tsa madi. E ba thusa gape go tlhaloganya kotsi le dipoelo. Distokvel dingwe di tlhopha go beeletsa madi a tsone a kopantsweng mo dikoloing tse di na leng kotsi e e kwa tlase.

Nnyaa, dikoloto tsa me tsa sekolo ga di nthibele gore ke kgone go bona karata ya sekoloto, maduo a me a sekolo ke one a a emeng mo tseleng.

Letlole la insurance ya botlhokatiro UIF ke motswedi o o botlhokwa mo badiring le mo go ba ba tlogetseng sekolo, fa ba fetoga mo tirong kgotsa ba batla ditšhono. E nngwe ya meputso ya yone ke tshireletsego ya madi ka nako ya phetogo. Go ba ba tlogetseng sekolo bogolosegolo ba ba ka tsayang nako pele ba ka bona tiro ya nako e e itletseng, UIF e ka tlamela ka mosamo wa matlole, fa ba sa bereke kgotsa ba le mo ga ditiro ba ka nna ba tshwanela ga dipoelo tsa botlhokatiro go tswa kwa UIF.

Letlole la insurance ya botlhokatiro UIF le na le seabe se se botlhokwa mo go tshegetseng batho ba ba sa direng, go ba tlamela ka thuso ya matlole ka dinako tsa go tlhoka tiro. Mosola o mogolo wa meneelo ya UIF ke go neelana ka thuso ya matlole ya nakwana go bao ba latlhagetsweng ke tiro tsa bone, e ka tswa e le ka ntlha ya go kgaolwa mo tirong lebaka kgotsa konteraka. Seno se thusa go fokotsa kgatelelo ya madi ka bonako le go ema batho nokeng fa ba ntse ba go batla tiro e ntšhwa. Fa go ne go se na UIF batho ba le bantsi ba ba berekang ba ne ba tla kgaratlha thata.